Musi ndi tshi khou sedza tshithu tshine muvhuso wa nga ita tshone u kona u tandulula thaidzo ei, ndi u shumisana na vha noni vha zwiimiswa zwa private wa nga sedza kha tshiimiswa tsho no tou nga gautrain muvhuso u wa ya wa dzhena kha tshithu tshine nga tshikhuwa tshi pfhi private public ownership. Zwi zwine zwi shuma nga nḓila ya uri tshiimiswa itsho tsha private tshi ḓo vha tshone tshine tsha langa hetsho tshiimiswa tsha gautrain for miṅwahani isi gathi musi eyo miṅwaha i tshi fhela hetsho tshiimiswa tshi ḓo kona u humela kha vha muvhuso. Ndi zwine a mabasi zwi nga ndi zwine muvhuso wanga ita zwone kha khaedu eyi ya mabasi.

U gonya nga mabasi ngoho ngoho zwo thithisa matshilo a vhathu vhanzhi vhane vha shumisa mabasi ha a noni sa izwi vho tshi nga sa vhathu vhanzhi vhane vha vha khou shumisa mabasi ndi vhathu vhane a vha tu to hola tshelede yo to mangadza. Vhunzhi havho vha ḓi to hola tshelede ine i ne i ne yo ḓi to lingana ṱhoḓea dza vhutshilo ine dzine dzi ṱhukhuṱhukhu sa zwiḽiwa na maḓi na muḓagasi. Zwino musi mabasi a tshi vho gonya u wana muthu a si tsha kona u swikelela dziṅwe ṱhoḓea dzawe saizwi tshelede nnzhi itshi vho fhelela kha tshiendedzi.

Kho humbula ngei ni vhuṱukuni hanga musi ndi kha ḓivha kha tshikolo tshiḽa tsha ndi phuraimari ndo vha ndi tshi ṱuwa tshikoloni nga basi. Basi ḽone ḽe nda vha ndi tshi ḽi shumisa ngo ḽi basi ḽi sa fulufhedzei, tshifhinga tshinzhi nda ḓo dziwana ngoho ndi tshi khou swika tshikoloni ndo lenga fhedzi ndo dzi tavhanya u vuwa ndo vuwa nga four ya maḓautsha fhedzi nda swika tshikoloni yo no tsha ya thene. Tshikoloni tshine nda ndi tshi dzhena kha tsho arali u kho ṱuwa nga goloi ya private zwa zwi tshi dzhia mithethe isi gathi fhedzi nga basi zwa tshi dzhia dzi awara zwa tshi vho to nga lwendo lune lwa khou bva venḓa u tshi khou ya tshikhuwani zwi songo tea u tshi kho to bva Tshakhuma u tshi khou ya Ṱhohoyandou zwa zwi tshi nnyita uri ndi tshi swika tshikoloni ndo lenga ndi ḓi wane ndi tshi kho phanishwa ndi tshi khou rwiwa zwi songo tea.

Kha vhupo ha hashu afhanoni hune mabasi a doba hone vhathu kana ane a dzhia hone vhathu hune vhathu vha hu vhidza uri dzi bus stop. Hu na mabammbiri o nambatedzwaho hanefho ane a sumbedza zwifhinga zwine basi ḽi tshimbila ngazwo zwino muthu ane a muthu anga ḓi thusa nga u kopolola zwifhinga ezwo fhasi hu itela uri a si lenge.

Nṋe ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha nyimele yo raloho ndi tshi khou bva Ṱhohoyanḓou ndi tshi khou nyaga uya hayani hahashu hune havha Tshakhuma. Tshe nda ita tshone ndi u luvheledzana navho vha basi ya ḓiraiva nda vhasumbedzisa uri ndi tshi swika afho hune nda tsa hone hu ḓovha hu na muthu o ima ane a ḓo kona u nṋekedza tshelede yo ḓadzisa iyo tshelede ya basi, nga mashudu nda wana uri ndo wana mureili wa basi wa mbilu yavhuḓi a kona u ntendela nda dzhena ndari ndi tshi swika tshitoponi tshine nda tsa kha tsho nda wana makhulu wanga vho lindela hanefhaḽa na tshelede vha kona u nṋekedza nda kona u badela.

Musi hu tshi khou vha na zwiṱereke zwa mabisi nne ndi a khakhisea vhukuma sa ezwi bisi hu tshone tshiendedzi tshine tsha wanala fhethu hune nda dzula hone tshine tshi a kona u swikelelea. Musi hu na zwiṱereke sa izwi zwitshi kwama na dzibada u tshi wana dziṅwe na dziṅwe dza dzi bada vha mabasi vho vala zwone u ya swika mushumoni wo lenga u songo tsha fara mushumo. Zwine zwa nga ḓi u pandelisa na mushumo tshiṅwe tshithu tshine nda nga tshi amba ndi tsha uri khari wa dzhia tsheo tsha u ṱuwa nga thekhisi sa izwi basi ḽi siho thekhisi i ya ḓura musi ri tshi vhambedza na basi u ḓo wana u tshi khou badela tshelede ine ṱhanwe waḓo vha wo i shumisa vhege yoṱhe ya mushumoni nga basi.

Ee ndi vhona zwo fanela sa izwi vhaaluwa vha vhathu vhane a vha shumi nahone vha to tshila nga magavhelo a muvhuso ane kanzhi magavhelo ahone a vha o ḓi to lingana uri vhaaluwa navho vha kone u ḓo ṱuwa na ṱhoḓea dza vhutshilo dzi ngaho zwiḽiwa na maḓi na miḓagasi. Zwino vha tshi vho badela tshelede yo fhelelaho kha mabasi u wana tshelede iyo i si tsha swika zwine zwa vho kwama na kutshilele kwavho.

Ndo no ḓivha na ndo namela basi nga zwifhingani zwakale hanefha nda wana ḓiraiva wa basi a tshi vhori ene ha tsha swika afho hune nṋe nda dzula hone zwine nga mulayo wa basi azwi tsha tendelwa. Musi a tshi ṋea ṱhalutshedzo uri ene ha tsha swika ngauri afho hune nda dzula hone ndi kule nahone ndo to sala ndi muṋameli ndi muthihi nda wana ndi si tsha pfesesa uri ngori ndi nga to zwi itisa hani kha iyi nyimele nda fhedza ndo to amba uri hai azwi dini ndi ḓoto foinela muṋe wa basi ndi afho musi ndi tshi amba ayo a kona u tenda u swikisa afho hune ndi khou ya hone.

Zwine nṋe ndi nga ita zwone ndi u to vhudzisa hoyu noni wa ḓirava zwori ri khou ya gai nga nḓila ya tshitaila kha vha ri ndi ṋeye tsumbo. Ndi nga ḓi to ri hapfi vhoḓiraiva vha vhona uri ri nga swika nga vho tshifhingaḓe kha ri soko uri Ṱhohoyanḓou ndapfa uri avho vho ḓiraiva vhaḓo fhindula vhari mini. Arali vho ḓiraiva vha fhindula vha ṋea tshifhinga vhari ṱhanwe riḓo swika nga iri ya vhuṋa ndi hone hune nda ḓi isa phanḓa nga mbudziso i tevhelaho nda ri heinoni ito vha nḓila ntswa na thi thu vhuya nda i vhona nda kona u pfha uri vho ḓiraiva vha ḓo fhindula vhari mini.

Tshanga tshifhinga tshanga tsha u tou thoma thoma musi ndi tshi shumisa bisi ndo guda uri basi i tshimbila nga tshifhinga nahone basi ai imela muthu. A i nyagi muthu o no vuwa o lala i nyaga muthu wo ṱavhanya, ndori ndi tshi vuwa nda wana bisi nṋe ḽo ntsia nda kombetshedzea u namela thekhisi naho nda ndi si na tshelede yo imaho ngauri basi ḽia fhedzi nda vha wa mashudu nda vho to ḽiwana lono vha hangeini Lwamondo nda kona u amba na wa thekhisi nda muhumbela uri ndi khou vha humbela ngoho kha vha nthuse u imisa basi ndi hafho he uyu noni wa ḓiraiva a kona u imisa basi eḽo nda kona u ya nda ṋamela basi nda kona u swika mushumoni zwavhuḓi.

Vhuponi ovhu noni hashu ha Tshakhuma musi u tshi nyaga garaṱa ya basi uya haningei dzi ofisini dza vhaṋe vha mabasi wa ya haningei wa vha sumbedzisa uri u kho ṱoḓa na garaṱa. Vha ḓo u vhudzisa uri ukho nyaga garaṱa ya basi yono bvafhi itshi yafhi wa ḓivha ṱalutshedza uri ṱhaṅwe nda nga ṋeya tsumbo nda ri basi ḽono bva Tshakhuma ḽi tshi ya Ṱhohoyanḓou. And the vhaḓo u vhudzisa uri lwa tshifhinga tshingafhani wa ri ṱhaṅwe ḽa ṅwedzi ndi afho hune vha ḓo kona u u vhudza mutengo vha kone u ṋea garaṱa eyo garaṱa eyo uḓo tea ui vusuludza ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Musi ndi tshi khou sedza kha iṅwe kha khamphani ḽiṅwe ḽa mabasi ye nda vhuya nda ḽi ṋamela ndo vha ndi si na garaṱa kanzhi vha ḓi to badelisa tshelede ya ḓuvha henelo kha maṅwe mabasi ṱhaṅwe ubva Ṱhohoyanḓou uya tshakhuma vha nga ḓi u badelisa bondo ṱhanu arali u sina khadi.

Tshi pirioni tshinwe tshine nda vha na tsho tsha mabasi ndi tshipironi tshi si tsha vhuḓi vhukuma ndo vhuya nda ri ndi tshi phesheni ndi kho nyaga u ṋamela basi ya ubva fhano tshikhuwani i yaho hayani venḓa Ṱhohoyanḓou. Nda wana muṅwe mureili wa basi nda muvhudza uri ei noni basi i khou ya Ṱhohoyandou oyo mureili a tenda ari basi i khou ya Ṱhohoyandou, hu tshi khou swika hangei hunwe ndiwana basi ivho dzhiga nga dziṅwe dzi nḓila dzine nṋe athi dzi ḓivhi basi heyo ivho ya ngei Malamulele ndi tshi vho vhudzisa kha wa basi uri hu kho iteani ḓiraiva wa basi ndi uvho ntsia nḓilani na peni ya zwo a songo mpha. Ndavho to tovha wa mashudu ngori nda ndi na tshelede nyana begeni nda khona u namela thekhisi ya ubva hanengei Malamulele ndi tshi ya Ṱhohoyandou haa.

Zwine zwa nga itwa, ndi uri vhareili vha mabasi vha engedzeliwe miholo yavho.

Zwi vhangaho magalabo ndi uri vha vha vhareili vha mabasi a vha khou holeliwa miholo yo teaho zwi u kwama vhathu muṅwe na muṅwe, ḓuvha na ḓuvha, sa i zwi vhathu vhanzhi vha tshi shumisa zwiendedzi i zwi u ya mishumoni. U ḓo wana vha tshi khou balelwa u swika mishumoni yavho.

Ee, ndi khou humbula miṅwahani yo fhelelaho ndi kha ḓivha ngeini sekondari, ho vhuya ha vha na migwalabo. Zwe zwa ngita uri ndi love tshikolo vhege yoṱhe na ngoho ngoho nda vha ndo sala badi vhukuma murahu.

Vhuponi hune nṋe nda bva hone nga awara dza mushumo, u wana thekhisi ngoho dzo to ḓadza na bada, like dzi tshi to tshatshama.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi thusa uri muthu muṅwe na muṅwe a kone u ḓivha, uri thekhisi u ḓo i wanafhi. Nahone zwi kone u leludza uri u kone u ḓivha uri thekhisi iyo i kho ye la fhi, sa i zwi zwi tshi vha zwo ṅwalwa hanefho zwiṱitshini.

Khaedu dze nda vhuya nda ṱangana nadzo, nga hetshiḽa tshifhinga tsha kale vhuponi hashu ha si tu to vha na thekhisi nnzhi, zwino wa tshi ḓo wana wo imela tshifhinga tshi lapfu lapfu, husina thekhisi ya no khou bvelela.

Tshiṱori tshe tsha vhuya tsha itea kha nṋe tshiṅwe tshifhinga ndi uri thekhisi dzoṱhe dza dzi khou soko ḓa dzi soko u ḓala, ngoho ndi, ngoho ndi tshi khou balelwa u wana thekhisi ya u ṋamela. Nda vho swika afho he nda vha ndi khou ya hone, ndo lenga vhukuma zwo vha zwi songo tea.

Zwinga khwiṋiswa ngo uri hu ṅwalwe uri thekhisi ya hone i khou shumela fhi, nahone mitengo ya hone i tea u tshimbilisa hani.

Thekhisi dza ḓoroboni ngoho ngoho u to amba ngoho nṋe dzi a ntshavhisa, ngo uri u wana na luambo lune lwa no khou ambiwa ndi sa lupfesesi. Nahone kuvhidzele kwa hone kana kuambele kune ku ko amba zwo uri u kho yo tsa ngoho ku a konḓa. Zwino kwa mahayani kwo leluwa vhukuma u ḓi to sumba. Nahone maḓiraiva a hone kana ndi nga ri vhareili vha hone vha na matshilisano.

Zwi ita uri vhashumi vha si tsha kona u dzi wana vho swika mushumoni, zwone zwina zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi kha ikonomi, sa e zwi vhashumi vha si khou ya mushumoni ayikon ikonomi na yone iya ima.

Ndono vhuya nda kwamea, nahone husini luthihi, lunzhi vhukuma. Ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga ndi, nda ndi kha ḓi vha tshikoloni, nga houḽa ṅwaha. Thekhisi ya hone ya tsitsa murahu nda tea swika hayani nga milenzhe ho no vha vhusiku, ndo no neta. Zwine nda ndi songo tsha tsireledzea no u tsireledzea.

Zwiitisi zwa zwa zwine zwo ḓowelea ndi uri vhareili a vha khou holeliwa tshelede yo linganaho.

Dzi kwama vhathu vhoṱhe, sa i zwi u ḓo wana, vhaṅwe vhathu vha si tsha kona u swika mushumoni ngo uri vha shuma kule. U ḓo wana na henevha vha dzi goloi vha si tsha kona u swika sa i zwi na dzi bada dzi tshi vha dzo vala.

Vha havhanoni vha tshumelo dza mi dza muvhuso, kha vha fare vhathu vhoṱhe vha no khou ita migwalabo heyo, ngo uri zwi vha zwi khou khakhisa riṋe vhaṅwe.

Ndi uri mapholisa vhaye dzi badani vha ye linda, vha ita uri hu songo vha na muthu ane a kho vala bada. Zwine zwi ḓo thusa uri, vhathu vha kone u ṋamela mabasi kana zwiṅwe zwiendedzi arali vha thekhisi vha si tsha funa.

Tshi tshi ṱuṱuwedza ngo uri sa i zwi vhathu musi hezwinoni hu tshi vha na migwalabo vha vha vha tshi vho konḓelwa. Zwino zwi ita uri ha, avhanoni vha vha vha nḓowetshumo ya thekhisi vha kone u soko tenda zwoṱhe zwoṱhe zwine avhanoni vha thekhisi vha amba.

Madavhidzana anoni ndi ya ndeme, sa i zwi muvhuso u tshi kona u thusa avhanoni vha madzangano a dzi thekhisi uri vha kone u tandulula zwoṱhe zwi vha dinaho, hu u kona uri mushumo u kone u ya phanḓa.

Nṋe ndi vhona uri mbadelo dza no khou badelwa dzi fhasisa ngo uri tshelede ine ya khou badelwa musi ri tshi khou to amba ngoho a i rengi.

Zwone u ṱangana nazwo, ndo no vhuya nda ṱangana nazwo, ngoho ndo vha ndi sa zwiḓivhi no u zwiḓivha. Nga hetsho tshifhinga nda ndo fara na tshelede i sa swiki. A zwi ngo vhuya zwa mpfara zwavhuḓi na luthihi.

Zwi ṱuṱuwedzi zwine zwa ṱuṱuwedza u gonyisa mitengo ya thekhisi, ndi mitengo ya dzi peṱirolo musi dzi tshi vho gonya.

Vhaṅwe vhareili ngoho a vha fhulufhedzei ṋamusi u ḓo wana muṅwe a tshi khou uri mutengo wo ya fhethu ho imaho nga uri ndi uyu. Matshelo u tshi ṋamela eiḽani vha vho u badelisa oyu. Mitengo ya hone yo ṱanganana, ngoho u nga si tsh u sala u sa tsha ḓivha na zwa uri zwa vhukuma ndi zwifhio.

Thekhisi, na musi ri tshi i vhambedza na mabasi i vha like i, i vha i khou ḓura. Mara ri tshi i vhambedza na moḓoro yone i vha i tshe fhasi.

Thekhisi zwino dzi khou ḓura zwi vha zwi khou ngita uri nṋe ndi vhe like ndi si tsha vha na tshelede nnzhi.

Ndi uri, kha hu vhe na mutengo muthih, wo tewaho, u wanalaho, nahone hoyo mutengo u ṅwalwe fhasi u vhoṅwe nga vhathu vhoṱhe, u ri mu ḓiraiva kana mureili a songo ri badelisa mutengo nga u ya nga u funa hawe.

Ndi uri vhathu vhanzhi, a vha koni u wana dzi sithi beḽethi, zwine musi u tshi kona uya musi hu tshi itea dzi khombo dza badani, ndi hafho hune vhathu vhanzhi vha mbo ḓi lovha.

Ee, ngoho ndo no vhuya nda vha wa mashudu mavhi, nda ḓi wana ndo ṋamela thekhisi yo ḓalaho vhukuma. Ngoho hezwo ndo kwanya ndi tshi tsa nda wana ndi si tsha kona no u tshimbila zwavhuḓi sa e zwi milenzhe yanga yo vha yo kwanyiwa.

Ndi ngo uri vhareili vha thekhisi a vha tevheli milayo, a vha pfi, a vha na ndavha na u vhulungea ha vhaṋameli vha vho. Nahone vha khou funesa tshelede lune vha vhea matshilo a vhaṋameli kha khomboni, vha tshi khou itela u ita tshelede nnzhi.

Ee ndi takalela ṱireini ngori ṱireini a i lengi sa izwi i tshi vhe tshi khou tshimbila kha tshiporo i yoṱhe hu si na tshikhakhisi.

Ndi ngauri zwi vha zwi ndi ngori vhavha vhatshi kho shavha uri vha ṱavhanye u u u lugisa havhanoni vhagwalabi vha ḓo ya vha dovha vha tshinya futhi hu sa thu fhela na mini.

Ma nga langala nga u vala musi tshifhinga tshine tshidimela tsha vha tshi si khou tshimbila tsha vha tshi siho.

Zwi nga itea ngauri muthu muṅwe na muṅwe ane a tendelwa u ṋamela ṱireini nayo a vhea a na thikhithi yori i ngoho tendelwa na u ṋamela, nahone havhanoni vhareili vha ḓe train a songo tenda tshivhalo tsha vhathu tshi tshi fhira tshivhalo tshine ṱhireina heyo ya kona u hwala tshone.

Ee ndi vhona vha ṱole vha thikhithi like zwi zwa ndeme ngori zwi thusa uri hu vhe na tsireledzo nahone hu songo vha na muthu ane a namela ṱireini eyo kana tshidimela ezwo zwi songo tea.

Ee hai vhuponi ha hashu hune nda dzula khazwo a zwo ngo to leluwa zwavhuḓi sa izwi vhathu vha sa tu tovha na dzi ḓiresi dza vhukuma.

Mitengo ya uber i nṱha vhukuma musi ri tshi vhambedza na ya thekhisi dzo ḓoweleaho.

Ndi vhona zwi zwa ndeme sa izwi zwi tshi thusa uri hu vhe na tsireledzo ya khwine sa izwi hoyo muthu a tshi ḓo kona u vhona uri hu kho to tshimbila hani nga uber eyo.

Ndi vhona havho vhathu vha dzi thekhisi vha sa vhathu zwavhuḓi na luthihi sa izwi hu na tshiṅwe tshifhinga nga maanḓa vhusiku hune thekhisi dzi vha dzi si kho wanala lune u ḓo tea u shumisa uber na bolt.

Ndi ngauri GPS i ya leludza uri oyo mureili a kono u wana nḓila ya khwinesa nahone pfuphisa yo kona u ya afho muthu hafho hune hoyu mureili a kho ya muṋameli a kho ya hone.

Nṋe ndi nga takalela mureili wa mufumakadzi saizwi na nṋe ndi muthu wa mufumakadzini zwino zwi ḓo ngita uri ndi pfhe ndo tsireledzea ndo vhofholowa.

Tshine u nga ita tshone ndi u kwamana na havhanoni vha haningei bolt kana uber uri u wane nomboro dza mureili uyo ro kona u kwamana naye.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme ngori tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana a khou tamba muzika une nṋe a thi u pfhesesi.

Vhona vhareili vha dzi thekhisi havha noni vha si vhathu vha vhuḓi na luthihi sa izwi husi fhethu hoṱhe hune thekhisi dza kona u swika hone hone thekhisi dzi sa wanali tshifhinga tshoṱhe na vhusiku.

Ndi ngauri vhathu vhanzhi nga dzi weekend vhavha vhatshi kho shumisa bolt vha tshi kho ya afho hune vha ya hone ṱhaṅwe mavhengeleni kana dzi phathini.

Ndi ḓipfa vhafumakadzi vhane vha reila bolt kana uber vha vhafumakadzi vhavhuḓi saizwi vha tshi ita uri riṋe vhafumakadzi musi ri tshi shumisa tshomedzo hedzinoni ri pfe ro tsireledzea.

Ndi ngauri zwiḽiwa hezwinoni zwi a tshikafhadza zwine zwa ḓo ita uri muṋameli a tevhelaho a tshi ḓo ṋamela, a pfhe a songo vhofholowa zwavhuḓi.

Hai a thi vhoni zwo tea sa izwi tshiṅwe tshifhinga muthu a tshi vha o to fara tshelede heneyo yo linganaho u ṋamela kwo i songo fhira.

Khaedu ine ya ḓo ṱangana nayo nga maanḓa ndi uri tshelede i ya ṱoḓea futhi uri zwiambaro zwe wa renga zwi kone u swika ndi hezwinoni zwine zwapfhi dzi tharafi.

Ndi ngauri tshikepe tshi tshimbila nga u to dodoma a tshi ṱavhanyi u fana na hezwinoni zwa u fhufha muyani.

Tshine tsha nga thusa u itwa ndi uri zwikepe hezwo zwi songo hwaliswa mihwalo minzhi minzhi ngori musi mihwalo i tshi khou lemela na tshikepe na tshone tshi a ongolowa ngo lemelwa.

Khaedu ine yavha ya hone ndi ya uri bada heinoni ya N1 tshiṅwe tshifhinga i vha i pinza pinza nahone na vhugevhenga u ḓi ṋea mannḓa kha bada heinoni ya one one.

Lwendo lu lapfhusa lwe nda vhuya nda lu dzhia nga basi ndi lwo ya hangeini Cape Town nga lwendo lwa tshikolo ndi kha ḓivha muṱuku.

Shango ḽine nda nga takalela u ḽi dzhie u ḽi dalela ndi heḽinoni ḽa Isiraele sa izwi haningei Yeso Christo a vhambiwa hone.

Lwendo lwe nda vhuya nda lu fara ndo ḽoyara ngei ni Free state tshithu tshe nda tshi takalela nga bada ndi dzi thavha dzoṱhe dze nda fhira ndi tshi kho dzi vhona.

Ndi vhona zwo tea uri vhareili vha badele dzi tollgate saizwi tshelede hei noni ya tollgate hu yone yono thusa u khwinifhadza dzi bada dzashu.

Ndi vhona mbuyelo ine ya vha wane yori thikhithi yo ivha yo nwaliwa na tshifhinga zwine zwa u thusa.

Ndo vhuya nda ḓi wana ndi kha lwendo lwo ya Cape Town ndi tshe muṱuku nga basi lwendo lwa hone lwo dzhia vhusiku hoṱhe, nṋe vho ndo aḓela vhusiku hoṱhe ndo soko mangala ḓuvha ḽotsha zwino a huna manzhi ane ndi nga amba ngazwo sa izwi ndo vha ndo eḓela ndo ḓi pfha ndo ḓi vhofholowa u vhuya nda fara na khofhe.

Ndi zwithu zwo no tonga dzi phanga na zwigidi.

Kharali zwiambaro zwe wa paka zwi tshi khou lemela tshi fhira tshikalo hu ḓo tea u badela tshelede ya muhwalo wau.

Tshine wa nga ita tshone ndi u renga thikhithi ya bufho ḽi tevhelaho.

Hai a thi vhoni zwo tea sa izwi muthu tshikhathi o vha a khou tshi ḓivha ene muṋe o ḓi to lenga nga zwawe.

Ndi nga takalela u ḓi wana ndi tshi khou ya ngei Isiraele sa izwi hone he Yeso khristo ha bva hone.